Mitlangu i ya nkoka eka rihanyo ra miri na miehleketo hileswaku mitlangu yi endla leswaku ngati yi va leyi fambaka hi ndlela leyi olovaka, hi ndlela leyinene, leyi faneleke ku fambisa xiswona emirini. Kambe loko ngati yi famba kahle, yi endla na leswaku, miehleketo, yi va leyi yi tshamaka yi ri eka xiyimo lexi tengeke. Naswona, emirini, mitlangu yi na nkoka wa leswaku, yi endla leswaku timasele kumbe marhambu ya hina ma tshama ma ri lama ma nga le ka xiyimo lexinene.

Loko ndzo nyikiwa nkarhi wo tumbuluxa nongonoko wa mitlangu ku pfuneta ku sivela vugevenga exikarhi ka vantshwa, ndzi nga endla nongonoko wa mitlangu yo fana ni mitlangu ya bolo. Hikuva vantshwa vo tala va tsakela ngopfu mitlangu ya bolo.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku, xana ntlangu wa khirikhete a ku ri wona lowu a lorha ku wu tlanga loko a ha kula. Kambe ntlangu lowu wa khirikhete, xana wu fanerile ku tlanga na hi vana lavatsongo? Naswona, ntlangu lowu wa khirikhete, xana, loko u wu tlanga tanihi ntirho, wu na mali leyi nga kotaka ku ku hlayisa?

Xipano xa mitlangu xa Afrika-Dzonga lexi ndzi xi tsakelaka i Bafana Bafana, lava va tlangaka bolo ya milenge. Kambe ndzi va tsakela hileswaku, yi kota ku nyika kumbe xipano lexi xi kota ku nyika vantshwa nkarhi wo va va kombekisa ti talenta ta vona, kambe yi endla na leswaku vantshwa, va tsakela ntlangu wa bolo naswona va suka evugevengeni.

Loko ndzo va na nkateko wo ya eka ntlangu wa xipano xa mitlangu xa Afrika-Dzonga, a ndzi ta tsakela ku ya vona bolo. Hi leswaku, ya ndzi tsakisa naswona ndzi yi landzelela ngopfu.

Khirikhete i wun'wani wa mitlangu leyikulu eAfrika-Dzonga kambe a ndzi wu landzeli hikokwalaho ka ku ri, a hi ntlangu lowu ndzi kotaka ku wu twisisa hi ku olova, naswona a ndzi swi tivi leswaku ku humelela yini loko va ri ku tlangeni.

Mhaka yo va hi va na vapfhumba vo ta hi timhaka to tlanga bolo etikweni ra hina, swi ni mbuyelo wa kahle swinene eka ikhonomi ya hina. Hileswaku, loko ku winiwa, kumbe xipfhumba xa hina xi wina, ku winiwa hi currency ya kwala tikweni ra hina. Kambe, loko va wina va kuma mali leyi, va hetelela va yi tirhisa kwala etikweni ra hina.

Hakanyingi swikolo swi kongomisa ngopfu matimba ya swona eka tidyondzo ku tlula mitlangu. Leswi a swi lulamanga. Hi leswaku, swi fanele swi nyikiwa nkoka lowu ringanaka, hikuva loko vana kumbe swichudeni swi kota ku va swi endla mitlangu, mitlangu yi na vulelo ra kahle emiehleketweni. Kambe leswi swi ta va pfuna leswaku tidyondzo ta vona ti va leti fambaka mahlweni hi ndlela leyinene, swi olova eka vona leswaku va kota ku yingisa na leswaku va kota ku tirhisa miehleketo ya vona loko va ri exikolweni.

Tindhawu to hungasa eka hina, leti vanhu va humesaka na mali kuya eka tona, ku va ku hlamberiwa, ku ri na mitlangu yo hambanahambana, leyi vanhu va tlangaka yona ni vana va vona. Kambe va kota ni ku tshama ni mindyangu ya vona, va dya, kumbe, ku endla nyama, kumbe ku oxa nyama.

Nkoka wa mitlangu eku antswiseni ka vuswikoti bya vurhangeri bya vantshwa hileswaku, vantshwa va pfumelana ngopfu kumbe ku teka swiboho swin'we eka swilo leswi swi nga na mitlangu exikarhi kahle. Kambe leswi swi ta endla leswaku vantshwa va va na vun'we na le ka vurhangeri.

Mpfuno wo hlanganyela eka mitlangu ematshan'wini ya vugevenga hileswaku, eka vugevenga, vuyelo ra vugevenga hi rin'we naswona a ri sasekanga. Vulelo ra kona hileswaku, u ta hetelela u dlayiwa kumbe ku khomiwa. Kambe leswi swi nga heta vutomi bya wena. Kambe, loko u hlanganyela eka mitlangu vuyelo ra kona hileswaku, u ta hetelela u va ni nkateko yo va u kota ku tiveka, u ti endlela mali leyi tengeke naswona emirini na le emiehleketweni, u ta tshama u ri eka xiyimo xa kahle xa rihanyo. Naswona leswi, swi ta ku pfulela minyangwa yo tala. Swi ta ku nyika ni nkari wo va u kota ku ehleketa leswi u nga swi endlaka leswaku vutomi bya wena byi antswa.

Ndzi nga n'wi hlohletela leswaku, a ringeta ntlangu wa bolo. Hi leswaku, ntlangu wa bolo, u kota ku tirhisa miehleketo ni miri wa wena. Kambe leswi swi nga endla leswaku swi tsakisa ku tlanga ntlangu wa bolo swi nga lolohisi.

Xipano xa rugby xa Afrika-Dzonga xi endle matimu hi ku hlula eka khapu ya misava malembe mambirhi hi ku landzelelana. Leswi swi ni endla leswaku ndzi va ni manyunyu hi tiko ra mina. Hi leswaku, loko ndzi ya ematikweni man'wanyana ndzi kota ku byeriwa hi swona, nakambe, ndzi vulavula na hi swona.

Ku va xiphemu xa xipano xa mitlangu, swi nga pfuna ku aka vuxaka lebyi nga heriki, hambiloko mitlangu yi herile. Hi leswaku, hi kota ku twana, hi vulavula hi swilo leswi swi fanaka, kambe hi va hi tsakile hinkwerhu. Kambe leswi swi nga endla leswaku vuxaka byi ya mahlweni hambileswi mitlangu yi ta va yi herile, hikuva hi ta va hi ri karhi hi vulavula hi yona mitlangu leyi.

leyi nga kona eka mitlangu leyi vanhu va hakelaka mali ku ya yi langutisa, hi leyi, mali leyi va hakelaka hi yona hi yona leyi pfunaka leswaku ndhawu leyi ku tlangiwaka eka yona yi va leyi hakeriwaka, yi va leyi tshamaka yi basile naswona yi va leyi yi nga hlayisiwa, yi va leyi hlayisekaka. Naswona mali leyi yi tirhisiwa na ku hakela vanhu lava va tlangaka mitlangu yeleyo leswaku na vona va kota ku va va ondla mindyangu ya vona.